Iiwebhusayithi ezintsha zomculo ugalelo olukhoyo, umculo wabadlali okanye umculo wee-artist uyasasazeka kanobom kwaye ngokukhawulezileyo kwaye ke abanye abantu bakwazi ukumamela umculo kwangethuba. Abawuthandayo umculo wakho bawusasaze nawo kanobomi de uqatshelwe lilizwe, uthandwe ngabantu, njalo njalo. Nawe ube nomdla wokuphinda ukhuphe omnye umculo ngokuba ufuna ukonelisa abantu obadlalelayo umculo okanye abantu abawuthandayo umculo wakho.

Izizathu eziqhuba abantu ukuba baxhaphaze okanye bantlonte abanye kumajelo okuncokola kungokuba bafuna ukubahlaza, bafuna ukuba bajongwe kakubi ngabantu, abanye ke bayenza loo nto ukuzixolisa okanye ukuzivisa kamnandi. Loo nto ke ayivumelekanga ngoba iye ibaphathe kakubi abantu okanye loo majelo okuthethwa ngabo kakubi kumakhasi onxibelelwano.

Kungatshintsha ntoni xa umntu waseMzantsi Afrika enokufikelela kwiWi-Fi yasimahla? Zinintsi izinto ezinokutshintsha kweli lizwe. Umntu , abantu bangakwazi ukufumanana kwangethuba ngaphandle kokuba omnye umntu athi akanayo imali yokuthenga i-airtime okanye yokuthenga idatha ukuze akwazi ukunxulumana nabanye abantu. Umntu nomntu angakwazi ukumfumana omnye nomnye ngokuba kaloku kukho iWi-Fi yasimahla jikelele apha eMzantsi Afrika. Kwaye ke izinto ezenzekayo apha ehlabathini kulula kakhulu ukuba bathini, umntu akwazi ukuzifunda okanye azibone ngokusebenzisa iselula yakhe eneWi-Fi apha eMzantsi Afrika.

Ngolwam uluvo, andiboni mna ubungozi okanye umonakalo ekuvumeleni wonke umntu waseMzantsi Afrika ukuba afikelele kwiWi-Fi yoluntu yasimahla. Ngoba kaloku singabantu sisuka kumakhaya ngamakhaya, abanye abantu abanayo imali yokuthenga i-airtime okanye yokuthenga idatha. Kungako ke ndisitsho uba andibuboni ubungozi okanye umonakalo ekuvumeleni wonke umntu oseMzantsi Afrika ukuba afikelele kwiWi-Fi yoluntu yasimahla. Ndibona mna loo nto iluncedo olukhulu eMzantsi Afrika kwaye ke ndingavuya xa inokuqhubeka iminyaka ngeminyaka.

Ukusebenzisa i-free Wi-Fi kawonkewonke akukhuselekanga ngamanye amaxesha, ngoba yenza kube lula kubantu abangena kwiinkcukacha zedatha yakho ngokungavumelekanga bakwazi ukungena kwaye benze nantoni na abafuna ukuyenza. Kwaye ke ukubaluleka kokusebenzisa i-VPN kubalulekile ngokuba kaloku iyakhusela idatha yakho kubantu abakwazi ungena kwiiselula zabantu ngokungavumelekanga okanye bengacelwanga, bazenzele. Kwaye ke yenza kube, kube nzima for i-third parties bakwazi ukujongana nawe xa u-online okanye izinto ozenzayo ezisemoyeni.

Ndingakhetha le ineintanethi ekhawulezayo ngoba kaloku ndikwazi ukwenza izinto zam kakuhle ibe i-intanethi ikhawuleza, kwaye ke iinkcukacha nolwazi endilufunayo yenzeke ngokukhawuleza ngokungaphozisi maseko.

Yho, ndingaziva ndidandatheke ngeyona ndlela ngoba kaloku kuyafana ukuba ndimoshe ngemali yam ngokuthenga iidatha ezithi five gig ndisebenzise u-one gig kube kushiyeke i-four gig yedatha. Ayinondiphatha kakuhle yonke loo nto, ingafuna indenza ukuba ndingaphinde ndizithenge iidatha okanye xa ndithenga idatha ndithenge iidathana nje ezincinci. Ngoba kaloku ininzi gqithi i-four gig endiza kuyilahlekelwa nje kanjalo. Kuyafuneka , kuyafana nokuba ndidlale ngemali, ndidlale ngemali yam simahla.